Ke mo-Tswana mme re na le diaparo tsa setso tse di amanang le mekgwa ya mebala le setso sa rona. Mo dingwageng tse di fetileng se se fetogileng ke tsela e re fetolang diaparo tseo go utlwana monate le mekgwa ya segompieno segolobogolo mo ditiragalong tse di amanang le semmuso.

Ee, ke dumela gore go siame gore batho ba apare diaparo tsa setso kwa dikopanong bontsi jwa rona re rata diaparo tsa setso mme go a amogelesega gore gore go di apara mo godimo ga moo diaparo tseno jaanong di tsamaisana sentle le mekgwa ya segompieno, mebala ya yone e a phatsima ebile e ntle tota.

Diaparo tsa setso tsa ba-Tswana tsa basadi di a gagamatsa mebala ya yona ya phatsima di-pattern-e tsa tsone di dintle ebile di-style. Tsela e ditshwantsho di dirisiwang ka yone le go apara ka yone ke ya mofuta o kgethegileng .

Mekgwa ya fashion-e mo bašweng gantsi e tlhotlhelediwa ke motswako o o raraneng wa dilo tse di farologaneng mme diaparo tsa setso ga se nngwe ya tsone. Le fa go ntse jalo fashion-e ke mokgwa wa go itshepa mme mongwe le mongwe o tshwanetse go itirela tshweetso ya gore ke eng se se dirang gore a ikutlwe a itshepa.

Ndebele le maZulu ba dirisa dipheta le difaga e seng fela go kgabisa mme gape jaaka matshwao a dingwaga maemo le maemo a lenyalo gantsi di dirisiwa mo maemong a semoya.

A di o amogela diaparo tsa setso le meetlo ya monna wa gagwe e le sesupo sa kutlwano le tlotlo. Ka go dira jalo o supa boineelo jwa gagwe mo lelapeng la gagwe le lešwa le go amogela seabe sa gagwe jaaka mosadi.

Di diriwa ka go dirisa mekgwa e e jaaka go kgaola le go robala, diaparo gantsi di diriwa ka matlalo a diphologolo, cotton-e kgotsa bobowa. Diaparo tsa tsona tse dingwe di bidiwa mokorotlo, leruo le seshweshwe.

Mo basading ba bangwe go apara diaparo tsa setso go ka dira gore go nne le seabe mo jwa bone, fashion-e ya basadi e ka nna sediriswa sa go ikgolaganya le go itlhagisa, e letla basadi go tlhomamisa boitshupo jwa bone le go lebagana le ditsholofelo tsa setšhaba.

Ga go pelaelo gore di ka nna di thusana ebile di ka ama ba bangwe diaparo tsa setso di ka tlhotlheletsa ba thulaganyo ba fashion-e go tlhama diaparo tsa segompieno tse di tswelelang go tlotla ngwaoboswa jwa setso.

Setso se na le seabe mo go bopeng ka moo basadi ba aparang ka teng mme gape se ka tlhotlheletsa ka moo basadi ba tseiwang le go tlotliwa ka teng mo setšhabeng ka tlotlo e e amana thata le ditlwaelo tsa setso le ditsholofelo.

Fashion-e e thusa go fedisa ditsholofelo tsa setšhaba le dikgopolo tse di sa siamang ka go amogela pharologano le go akaretsa industry ya fashion-e e ka nna le seabe mo go rotloetseng tekatekano.

Basadi ba gompieno ba nonofile go feta le fa e leng pele mme re a kgothatsana re keteka dipharologano tsa rona le go thusana ka ditsela tse di fetolang tota.

Ba fetola mekgwa ya setso ba kopanya mekgwa ya setso le ditlhopho le mekgwa ya sejalo-jalo ba mekgwa ya setso le dipheto tse di sejalo.